Kwixesha lamandulo abantu ababhinqileyo yayikuba besaziwa ngokulimo nangokuvelisa iziqhamo, ukanti kwixesha lanamhlanje kuthi kusokuthethwa ngomlimi okanye umfama kuthi qatha umfanekisongqondweni womntu oyindoda. Ukanti ke ingathi ibuyiswe loo ndebe ibuyele kuwo amanina ukuba uRhulumente angangenelela akhuthaze abantu basetyhini abaselula ngokwemveliso yeziqhamo kwaye abafundise kwasezikolweni indlela yokutyala nokunakekela izityalo. Ukanti ke angancedisa nangezixhobo apho anobabonelela abanike nomhlaba wokuvelisa ezo ziqhamo.

Into enzima ngokufuya iinkomo zobisi yindlela ezintshintshatshintsha ngayo xa kutshintshatshintsha imo yezulu, ngoba ke xa imo yezulu ibanda nemveliso yobisi ayibikho kangako ngaphandleni koba ke uqule wagangatha ulungiselela xa itshintsha imo yezulu. Njengangoku kusebusika nje indlela endizigcina ngayo zityebile kwaye zisemandleni yokukhupha ubisi njengesiqhelo kumele ndizakhele ishedi apho khona zizawufumana imfudumalo ndizebele nengca. Ingca ayifani nezinye, kumele zitye ingca yazo eyohlukileyo, nezitofu ezahlukahlukeneyo.

Elam lithi kukwangcono nokutya okukhenkcezisiweyo ngoba ke kuhleli nje kulaa mkhenkce nokuba kudala kodwa ke ukubanda komkhence kuya kugcina kusezingeni lokuba kungatyeka. Kwaye ke nezakhamzimba ziyagcineka kunoku kwasezinkonkxeni ngoba ke kaloku kuye kufakwe nezinye izinto eziza kugcina kusemgangathweni wokuba kungatyiwa. Kanti ke ezinye zezinto ezifakwa koku kutya zezi ziye zingayilungeli iimpilo zethu njengamafutha amanintsi netyiwa eye igalelwe kakhulu kanye nezinye izithako ezenzela ukutya ukuba kungaboli. Ukutya okusenkonxeni akulunganga.

Ukugcina iimbotyi ixesha elide zingaboli, emakhayeni siye sizivune emveni koko sizibeke phaa elangeni ukuba zome. Emveni koko sizifake amapheyileni okanye kwezo nkonkxa sithi sizifake kuzo zomile kwaye sizigcine endaweni engashushwanga kwaye engabandi kakhulu ukuze zihlale ixesha elide. Kanti enye indlela yokuzigcina kukuzipheka zivuthwe emveni koko uzifake enkonkxeni uvale, uqinise kungabi namoya unawungena okanye uphume. Ngaloo ndlela zawuhlala ixesha elide.

Ukuqokelela ulwazi nobulumko besiNtu ukakhulukazi kwingwevukazi yam umakhulu nangakwixesha elizayo ngendlela yokuba le mfundiso ndithe ndayifumana kumakhulu iyawukuthi ndiyidlulise nam kweyam inzala nayo ize iyidlulise kweyayo inzala ukugcina indalo iyiyo kwaye ingapheli, nokugcina izityalo ezikhoyo ngoku kwixesha elide.

Izixhobo eziye zifuneke kwifama encinci kuye kudingeke itrektara namakhuba wayo eza kuthi incedise ekulimeni. Ukanti ke xa ithe yahamba namakhuba wayo kuzaba lula nokuthi kutyalwe kuveliswe iziqhamo ezifana nombona kunye neembotyi nezinye iziqhamo zasegadini ezithi ziveliseke xa kuthe kwatyalwa. Kukanti ke itrektara leyo ikwanceda kakhulu nokuthi yenze ezinye izinto ebezinawuthatha ixesha elide ukuba bezinawukwenziwa ngezandla zenziwe ngumntu.

Xa uthe wanesivuno esikhulu seepesika ukugcina esinye isixa seso sisivuno somisiwe kunceda ekubeni xa sezithe zatyiwa zaphela ezi iipesika zivuniweyo ngelo xesha uphinde ukwazi uba ube nento yotya ngoba eziya zomileyo zihlala ziselungelweni lokuba zingatyeka. Ukanti ke xa zithe zagcinwa zomiswe kanjeya kuye kuphinde kube lula ukuba kungaphinda kuveliswe eminye imithi yeepesika kwakwezi zomisiweyo.

Loo mbono lowo wokuba uRhulumente axhase amafama amancinane asekuhlaleni ingalukhulisa kakhulu uqoqosho ngoba ke amafama amanintsi isikakhulukazi kwiindawo ezisemaphandleni ngawo afuna olona ncedo lukaRhulumente, ikakhulukazi kwizixhobo zokulima nokusebenza iifama zawo. Kwaye nolwazi olungaphangalelanga ngendlela nangento yokulima. Ngoba ke ukuba kungancediswa ngeetrekthara nezinye izixhobo zokulima okanye mhlawumbi awaxhase ngemfuyo, awanike nje indlela umkhombandlela wokuqala kunganyusa kakhulu uqoqosho ngoba ke banintsi abantu abanaso isiphiwo nesiphatho sokulima.

Izixhobo endinokuthi ndizidinge xa ndinawuqala ifama yitrektara yokulima nokuthambisa umhlaba ukwenzela uba ikwazi utyalwa, izixhobo amakhuba wokulima, imbewu yokuba ityalwe nezixhobo oopayipi bokunkcenkceshela ezo zityalo, icingo lokubiya neegeyithi zokubiyela, zokuvala loo fama.